Eya, merafe emeng ba ka nna ba re supa re le Basotho le ho re apere thithane re apere le katiba Basotho re apere diboots. Re na le tse ding tsa dintho tse re di aparang tse leng hore merafe emeng ba ka re supa ba re bone ntse re le Basotho le Seshweshwe se ntse se le palong ya teng eo.

Bana ba sejwalejwale ba bolaya ke fashion le setaele bana ba sejwalejwale ha ba sa mamela se ba apara ka mokgwa oo ba ratang ka teng ke sekgowa sena re se re ba tlisitseng ho sona mme le dikolo tse re ba kenyang ho tsona le ithuta e ba e tholang. Re kgutlele ho di-phone technology tsena tsa bona tsena tse ba kenang ho tsona ke tsona tse ba rutang ho lahla setso empa re le batho ba baholo ke rona tlamehile re kgutle re rute bana ba rona re ba kgutlise setsong re keteke Sesotho sa rona re bontshe bana ba rona botle ba seaparo sa setso le ngwana na ho itlhokomela le ho apara hantle.

Tjhehe, ha e thuse ho atisa tekatekano hobane basadi ba sejwalejwale ha ba sa apara se ka basadi ba kgale ha ba sa hlompha mmele ya bona mme ba apara feela ba apara fashion ba lebetse moo ba tswang teng. Basadi ba sejwalejwale se ba itshwere se ka makgowa le ba le ba le basadi ba toropo ha ba kgethe ntho tse ba di aparang mme ha ba hlomphile mmele a bona.

Ha ke kena lebenkeleng ke tla qala ke lata motho a sebetsang lebenkeleng ke mo botse ka botlalo ntho e leng hore ke eleditswe yona hore ke tle ke tlo e reka. Ebe ha nkisa moo ke ya ya ke ya e hlola haeba e loketse ngwana ke tla e reka ha e sa lokelang ngwana nke se ke ka e reka ke tla tla ke hlalosa ka morao ebile ke bolella ngwana hobaneng ke sa e reka ebile ke mo eletsa hore hobaneng e sa tlameha ho reka. Empa ke tla be ke ile ha motho wa lebenkeleng hore a ne a nthuse hore ke fumane ntho.

Re le re le Basotho re ka bula mabenkele a rona a tlala ra tla ra bontsha phapang leseleng la nnete lesela le seng la nnete ebe eba rona re tsamaisang moetlo wa rona pele pele re bontsha batho se loketseng le se sa lokang.

Re sitwa ke hore se re shebane le fashion se re phela se ka makgowa se re dula ditoropong se re rutehile se re kopane le ba mafapha a mang ra lahla setso hona hona moo re lahlehetswe ke makgowa hore re sephethe re tseba setso sa rona. Ke ka hoo re sa kgoneng ho apara setso sa rona ka mehla le matsatsi.

Modianyewe ke sona setshwantsho sa Mosotho ke yona ntho e bontshang bonnete ba Mosotho ke yona ntho e leng hore Mosotho a ka itshwareletsa ho yona. Ba iponetse Bosotho ba hae ke ha moo motho a e keteka hantle ae tseba hantle hore ke Mosotho.

Nka ruta ngwana hore a latele setso sa habo ntatae hobane ngwana le ngwana madi ke a ntatae. Ntate ke yena hlooho ya lelapa ke ka hoo ngwana tlamehile a latele setso sa ntate wa hae. Ngwana ha a hlaha ba yang pele badimo ke ba bo ntatae. Jwale nna nka ruta ngwana hore a ye ka lehlakoreng la bontate hae.

Ha re sa phela ka meetlo letsatsi le letsatsi hobane re sentswe ke makgowa. Re sentswe ke ditoropo. Dikolo tse re di kenang di-phone technology le tsohle tsa ntho tsena tse re di tholang ka hara di-phone. Ha re sa phetha re shebile meetlo ya rona ka mahlo hobane se re lebisitse mahlo a rona nthong tsa sekgowa le nthong tsa sejwalejwale. Ke ka hoo lefatshe le tlo pota le re hlanohele.

Botle ba Sesotho sa heso ke hore o itsebe o mang o ana eng o tsebe dithoko tsa hao o tsebe morafe wa hao ebe o tsebe le moo o tswang botle ba Sesotho ke diaparo tsa teng. Ke ka mokgo batho ba itshwarang ka teng ke dipina tsa teng le mephato ya teng. Botle ba Sesotho ke phoofolo tsa teng le ka mokgo ho phelwang ka teng. Diboko tsa teng le ka mokgo bana ba teng ba etsetswang meetlo ka teng. Sesotho sa heso se setle le dijo tsa teng di ya hopoleha meetlo ya teng e ya hopoleha diaparo tsa teng di hopoleha kaofela le masela a teng a nnete le medianyewe.